Ee, ke sa ntse ke gopola sentle fa ke ne ke le mo sekolong se se golwane, go ne go le monate mme gape go ne go le ditlhopho tse dintsi tse di neng di dira gore re ithute go , go akanya ka le go tlotla maikutlo a ba bangwe. Ngwana wa me nka batla go mo itsese gore go tsena sekolo ga se fela go ithuta dipalo kgotsa go bala le go kwala, ke mafelo a ithutang go nna motho yo o nang le megopolo yo o buang sentle le yo tlhomameng.

E na le ditlamorago tse di farologaneng mo botshelong fa o tshameka o sa kgaotse. Fa o tshameka o sa kgaotse, mogopolo o ka felelwa ke maatla kgotsa wa kgaogana le sengwe le sengwe se se ka fa ntle, mme seo se ka dira gore o seke wa kgona go nna kelotlhoko mo dithutong kgotsa mo tirong. Motshameko wa ka ba mmamoratwa ke .

Go golola maikutlo a a leng teng fa bašwa ba tshameka ba kgona go ntsha maikutlo a a ba tshwenyang ka tsela e e babalesegileng. Se se ka ba thusa go fokotsa kgatelelo ya maikutlo.

Re ka opela kgotsa re bina re kopa mongwe go tshameka katara kgotsa o o itumedisang.

Ke rata setlhopha sa Kaizer Chiefs mo metshamekong wa bolo ya maoto. Ke se rata ka gonne ke setlhopha se se nang le hisetori e telele mo Aforika Borwa. Se na le batshameki ba ba nang le bokgoni jo bo kwa godimo, gape se na le balatedi ba ba boikanyo.

Ke motshameko wa rock climbing, go palama mafika segolojang mo mafikeng a tlhago. Lebaka ke gore ke rata dikgwetlho tsa mmele tse di kopaneng le tlhaloganyo, rock climbing e tlhoka maatla go akanya ka pela le go tshepa seaparo kgotsa o o mo go sone.

Go ba thusa ka ditsela tse dintsi go aga mogopolo wa go gola le go ithuta mo diphosong tsa bone. Tsela ya botlhokwa ke e, mo metshamekong bana ba itemogela gore diphoso di tlwaelegile, ba ithuta gore go latlhegelwa kgotsa go dira phoso ga go feleletse ka yone mme ke sebaka sa go ithuta le go tokafatsa.

Go na le seabe mo metshamekong ya bašwa, go na le ditlamorago tse di molemo mo go tokafatseng bokgoni jwa bone mo go dirisaneng le batho ba bangwe le mo boitekanelong jwa bone ka kakaretso. Netshameko bogolo jang tse di tshamekiwang ka setlhopa di ruta bašwa go buisana sentle le go bereka mmogo le ba bangwe.

Mekgwa e megolo e e ka thusang ke go itshidila mmele. Go ikatisa gangwe le gape go ka thusa go nonotsha mmele le go tokafatsa phitlho ya madi e leng se se thusang le mogopolo.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng, boikgogomotso jwa di-company tsa tshedimosetso. Metshameko e mengwe e kgobokanya tshedimosetso ya gago jaaka leina, dingwaga, lefelo le tsela e o tshamekang ka yone.

Go ikentsha bodutu kwa ntle go le molemo mo mmeleng le mo tlhaloganyong ka ntlha ya mabaka a le mmalwa a a botlhokwa. Go ikhutsa le go fokotsa setlhabi sa mogopolo, fa motho a le kwa ntle a sa tshwarege ka ditiro tse di tshwanang le tsa letsatsi le letsatsi o kgona go kgaogana le dikgopolo tse di gatelelang le go tloga mo tirong tse di gatelelang, go lebelela tlholego kgotsa go nna fela mo tikologong e e .

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo ithaneteng bosigo ke gore boikhutso morago ga tiro kgotsa sekolo, bsigo ke nako e batho ba le bantsi ba neng ba sa dire sepe ba batla go ikhutsa kgotsa go itlosa bodutu. Fa a sa batle go reka data e e turang gone o ka dirisa Wi-Fi ya mahala batla mafelo a a nang le Wi-Fi ya mahala jaaka di laeborari, dikolo, di kgotsa .

Batho ba ba tshelang ka bogole ba ka tshameka metshameko e mentsi jaaka swimming, go thuma. Batho ba ba tshelang ka bogole ba ka tsaya karolo mo metshamekong ya go thuma ya batho ba ba nang le bogole ka ditlhopha tse di rulagantsweng go ya ka maemo a bone.

Go naya boitumelo le thuto pele. Boitumelo ke motheo, bana ba tshwanetse go simolola ba ithuta go rata metshameko pele ba tsenngwa mo kgatong ya go fenya, fa ba e rata ba tla e tswelela le gone go itekanyetsa ba le bosi.

Mafelo a tlholego, tikologo e e sa fetolwang ke motho. Moatleletiki o tshwaragana le maemo a tlholego a a sa laolegeng jaaka mobu, letlapa, pula le phefo, jalo le jalo.